Ngingandisa, ngingandisa ifamu lami. Ngichashe abasebenzi, ngitshale njengamaveji ngandise amasimu ami, abe maningi. Ngitshale njengamaveji, ummbila ngifake nje nezinkomo, ngifuye eyi.

Ngingaqala ngandise amasimu ami, ngoba angithi ngifuna ukukhulisa ipulazi lami libe likhulu. Ngiphinde ngitshale amaveji, ngitshale ummbila, ngitshale nje konke nje okukhona okutshalayo emasimini. Ebese ngicasha abalimi abazo ngisebenzela, ukuze ukuthi ipulazi lami likhule libe likhulu. Ngikhone ukuthi ngifakelele zonke lezi zinto engiyitshalile, ngiyifake emadolobheni.

Ngiyacabanga ukuthi abalimi bangaqinisekisa ngokuthi, bakuhlole kuqala ukuthi lokudla okuzofakwa emathinini ngabe akuboliwe yini, akunawo amagciwane, kuphephile nje ukuthi abantu bangakudla. Babe nesiqiniseko nje ukuthi kuyothi kungena emathinini, yonke into ihamba kahle.

Izingubo ezinoboya akumele uy'washe nezingubo ezinganaboya, kumele uziwashe zodwa. Kanti-ke futhi, ungazihambisa nasendaweni la okuwashwa khona izingubo ezinoboya. Futhi kumele ukuthi uma uyibeka, ungayibeki endaweni la ezizoba nezinto ezizohlala kuzo, uyibeke endaweni yazo zodwa.

Ukuhlela kwami ukulima masitshala, sicala ukutshala ebusika. Uma kuqala nje ubusika bungakangeni, siyaqala siyalima. Iy'tshalo zethu kufuneke isikhathi esiningi sihlezi siy'thela ngamanzi, mayiqala nje ziba ncane ziyithombo. Kumele ulokhe uthela amanzi, uthela amanzi, uyi-check-a, zingomi zingasweli amanzi. Kumele uthole umuthi wokuthi ubulale ley'lwanyana lezi eyincane, ezidla leyitshalo. Uma ngabe sezikhulile iyitshalo zethu, uyaqala-ke uyatshala-ke uyazinakekela nje ukuthi zibe right zize zikhule. Kuthi kufika nje ubusika nje, wena ilokhu uyabhizi uthela amanzi, uyay'nisela ekuseni ntambama uhlezi zinamanzi zingomi.

Kunovolo lo othi mawusebenzisa, usebenzise ukuthunga ingubo. Mhlawumpe khona umuntu omthungele ingubo, ungakhoni ukuhlala kahle usokhe loyo muntu maka yigcokile leyo mpahla ozobuyithungile. Abavolo abafani, kunovolo lo othi mawusebenzisa ube soft, uthi mawusebenzisile ube-right nje ungabi nankinga. Uvolo awufani, khona uvolo obunobungozi, noma ungathi uzama ukwenza isicamelo sokuthi ulale ngawo. Umuntu nje othungayo funeke uwubheke kucala ukuthi lona ngeke uze ube ungozi yini uma ngabe uthunga.

Ngicabanga ukuthi ugogo uMaNtuli lona, kwamele ukuthi akhethe ukuthi yiziphi iy'tshalo ekumele ayitshale ey'sheshe yikhule engadini yakhe noma emasimini akhe. Ngoba eminye imhlabathi ayifani, eminye imhlabathi iyashesha ukuthi ikhulise iy'tshalo, eminye iyaphuza ukuthi iy'tshalo zisheshe yikhule. Ngingazama ukuthi ngimkhethise iy'tshalo eyisheshayo ukukhula, njengemfino, iklabishi, ilethisi, mazambane. Izinto nje ezingabambeleli ukuthi y'khule, notamatisi. Ngingazama ukumcebisa ukuthi akakhethe iyitshalo ezizoshesha ukuthi y'khule. Angakhethi iyitshalo ezizothatha isikhathi azacabanga ukuthi azisebenzi.

Lungaletha ushintsho olukhulu kubantu abahleli emakhaya nje.

Abalimi bangaqala bakhe ingadi engasondelene nasekhaya ukuze iy'nyosi zizobakhona. Iy'nyosi ziyathanda la ekusithele khona, ayithandi la ekuphithizela khona abantu. Zithanda la ingadi yakhona ibe nkulu, futhi ibe neyihlahla la zizokwakha khona iy'dleke zazo, ziphinde zakhe khona amakhekhe ey'nyosi. Ngicabanga ukuthi uma bangakha lapho bangathola ukuthi bathole impova yokuthi iy'nyosi zihlale zikhona bangasokoli. And iy'tshalo zabo ngicabanga ukuthi zingavuna ukuthi ezinye iyitshalo ziyafuna ukuthi kube khona iy'nyosi.

Ukukhulisa kwey'tshalo zami, ngicabanga ukuthi iyithombo ngingathenga iy'thombo ehlukene ney'thombe engingakaze ngiyithenge ukuze ngandise iy'tshalo zami, zihluke kuna lonyaka ondlule. Ngingalula nengadi yami ibe nkulu, ngizokwazi ukuthi uma ngabe ngitshalile ngikhone ukwabela nabanye abanawo. Futhi kungenza umehluko kakhulu, ngoba ngizobe ngitshale nezinto engakaze ngiyitshalile nezinto ekade ngifisa ukuyitshala. Kodwa nakhona kuzongisiza kakhulu ukuthi ngivule nebhizinisi, ngidayisele nabakudingayo nami.

Ngiyacabanga ukuthi imvula ayikho kahle ey'tshalweni mayina kakhulu. Futhi, uma ngabe line siqhotho iy'tshalo azikhuli kahle. Isimo sami engathi ngingabhekana naso, ukusheshe ngitshale. Ngoba lelizulu lamanje, lina kakhulu futhi liyamosha. Kwesinye isikhathi, lina lingakhawuli, lingana amaviki aze abe mathathu lingami. Iy'tshalo lapho azikhuli ngaleyondlela, ziyasha , zingayi phambili. So ngiyafisa nje ukuthi, kube kuya ngami ngabe izulu alini kangaka lina kahle nje. Yebo, wona amanzi siyawadinga nasey'mpompini amanzi awabikhona kwesinye isikhathi sike siwadinga ukuthi izulu like line. Futhi iy'tshalo zikhula ngemvula, kodwa mase lina kakhulu lona kungabe kusakhula kahle. Ngiyafisa nje ukuthi kube kwenzeka ngenye indlela.

Ngicabanga ukuthi kungasiza ukuthi silawule izifo zezitshalo zethu. Isikhathi ngesikhathi sitshala nje iy'tshalo zethu, siziqale lapho siy'fake amakhemikhali akhona ukuze ziphephe eyifeni eyithize. Nanokuthi-ke itshalo ezinye, kufuneke zihlale sihlanzekile. Isitshalo sakho noma usika engadini, kufuneke usiwashe kuqala before uzosipheka noma usidle.

Mina iy'tshalo zami ngayishintsha ngokuthi kungatshalwa ehlobo. Ngingafisa nje ukuthi kube sitshala ebusika. Ngoba ebusika khona akukho ukuthi izulu lingasimoshela, kanti futhi akuna mvula khona. Into nje esingayiswela nje ebusika, amanzi. Kodwa kungamele ukuthi sikhuthale, nanokuthi sithele iyitshalo zethu ngamanzi ekuseni nantambama, ukuze y'hlale zi-right. Ngoba uma sizozenza ehlobo, ehlobo lina kakhulu iyitshalo zingamosheka. Singasakhoni nokuthi sithole iy'tshalo ezi-right. So, ungcono ubusika, ubusika siyakhona ukuthi sizenze ukuthi zikhule ngale ndlela esifisa ngayo.